ngayo ngokuba ukuqashisa ngezindlu kule mihla siphila kuye kusisidingo kakhulu ukuba nibe lilizwe kakhulu futhi lunengeniso lemali eninzi.

Ndingakhetha eyokuhlala ngokuba isisidingo kakhulu kule mihla siphila kuyo. Abantu bayahambela ngenxa yemisebenzi imihla ngemihla kwiindawo ngeendawo abangazalelwanga kuzo.

Ngenxa yobuqhophololo obenzeka imihla ngemihla kwi-intanethi elenza abantu babe noloyiko lokusebenzisa iifowuni ukunxibelelana neebhanki zabo.

Iinkonzo ezifana nebhokosi yomngcwabo, iintente, i-catering, izithuthi zokuthwala umntu ongasekhoyo, izitulo zokuhlala.

Ikuncedisa ngokuba xa kuthe kwafikeleleka ingxaki ezakufuna wena, xa usebenzise iinkcukacha ezichanekileyo bayakwazi ukufikelela kuwe lula.

Kukuthi athathe iinkqubo ezifundisa iindlela zokonga imali nezokwenza amatyala angafunekiyo, nezokuphatha imali.

Makasebenzise iintlelo ezininzi ezenziwayo kule mihla ezifana nee-layby ngokuba uthenge into ubeke kancinci kancinci ude uyigqibe ukuyibhatala ungakhange wenze tyala.

Ngokuthi utyale kwibhanki yakho oyithembileyo okanye ukhangele iinkampani ezenza utyalomali futhi ezinembuyekezo ezithenjiweyo.

Ukuba neinshorensi yonyango kubalulekile kakhulu ngokuba maxa wambi izigulo ziyafika kungalindelekanga kwaye ungenayo imali epokothweni.

Mfondini, kubalulekile ukutyala imali kwangeli thuba ndiseneminyaka emincinci ukwenzele xa kufika iminyaka yam yokuhlala phantsi ibe imali yam seyithe xaxe kwaye sendenze imali emininzi ngokwale minyaka ndiyiphangeleyo.

Inzala yalo matshonisa ngu-fifty percent kwaye inomahluko kakhulu kweyebhanki ngokuba ixhomile kakhulu, ngokuba yena ulindele imbuyekezo ekhawulezileyo akafani nebhanki.

Benza saziva sichulumancile kakhulu ngokuba sasinenkxalabo yokuba i-inshorensi yethu ingakhawulezi ihlawule kwangethuba, loo nto isenzele uxinzelelo olukhulu ekulungiseleleni umngcwabo.

Uhlawule amatyala kwangethuba, kukubaleka amatyala, kukuba kwii-arrears kumatyala osowavulile.

Yimali yomhlalaphantsi kunye nemali yokhubazeko kunye nemali yokufa ukwenza amalungiselelo omngcwabo.

ngokuba imoto yakho xa iye yangena engozini yanomonzakalo i-inshorensi iyakwazi ukuyilungisa okanye ikunike enye xa imoshakele ngokungapha kokuqonda.

Kuthembekile kwaye zikhuselekile ngokuba zenza lula ubomi bethu kwaye zikhawuleza zifikelele ngokukhawuleza kwiiakhawunti zesikolo.

Cebisa ngokuba akhethe nkqubo yimbi ngaphandle kokufumana umvuzo oncumisayo ngokuba wenza imali ayityalileyo ikhawuleze iphele ngokukhawuleza.

Ukuthenga imoto eseyisetyenzisiwe kunomngcipheko omkhulu ngokuba maxa wambi iye ikunike iingxaki ungalindelanga okanye ufike ingekho semgangathweni ngokwenkcazelo yayo.

UPick n Pay uyancedisa kakhulu kubantu abangena akhawunti yebhanki ukuze bafumane imali ethunyelweyo kusetyenziswa iibhanki zakule mihla.

Inzala yenza imali etyaliweyo inyuke ibe kumgangatho olinganiselweyo ngokwenzala kwaye iluncedo kakhulu, iyancedisa kakhulu ngokuba imbuyekezo oyifumanayo iba nintsi nanoxa ukuba inzala incinci.